Kona kungahloniphi ukukhuluma ngomuntu ongasekho, kodwa eqinisweni kubalulekile ukuthi kubhekisise ukuthi umufi uhambe kanjani emhlabeni. Yiziphi iy'nyathelo abezithatha ezimholela ukuthi ehambe emhlabeni, nanokuthi singagqugquzela kanjani umuntu obecabanga ukuthatha lezi nyathelo leyo ade ehamba ade ey'thatha lo mufi ukuze nomunye ocabangayo esizakale.

Okuyinto engeyinhle ukweqa imishanguze ye-HIV ngoba odokotela besuke besazi isimo sakho sokuthi impilo yakho idingani ukuze ilapheke noma uqhube isikhathi eside ngoba singakalitholi ikhambi lokulapha i-HIV. Okungekuhle ukuthi uma weqa imishanguzo yakho ugcile usungenwa na ezinye izifo ezizakholelwa ekutheni usheshe uhambe emhlabeni. Kanti loko bekungagwemeka ngokuthi uthathe ama-antibiotics akho, uwadle ngendlela efanele nangendlela otshelwe ngayo odokotela ukuze isifo sigwemeke. Nanokuthi kugwemeke ukuhamba kwabantu emhlabeni.

Inhliziyo ixhumene nawo wonke amalunga omzimba ngoba iyona imfifa igazi kuwowonke umzimba. Uma ucindezelekile kuyaye kuvimbezeleke igazi ukuthi lifinyelele kuzo zonke izindawo ngoba imithambo iyona ehambisa igazi kalula. Ukucindezeleka ngicabanga ukuthi kuyinto embi kakhulu ngoba ekugcineni kungagcine isibanga ukuthi inhliziyo igcine ngokuma ingabi isawenza umsebenzi wayo ngendlela.

Ngicabanga ukuthi amapayipi okulwa nomlilo kumele ebenomfutho kakhulu ukuze esheshe egwemeke umonakalo umlilo ongawadala. Ngibalela ezindaweni zasekhaya isemsebenzini noma ikuphi la khona kunomlilo khona. Ngale kwamapayipi anomfutho angenamfutho ungase ugcine sekuphuma umphefumulo ngenxa yomonakalo umlilo ongawudala. Kubaluleke kakhulu ukuthi siqikelele ukuthi amapayipi asetshenziswayo asebenza ngendlela anomfutho futhi made ngokwanele ukuthi ufinyelele noma ukuphi la umlilo ukhona. Ngiyabonga.

Kungaqashwa abahlengikazi ukuthi bemugade noma eye kwabantu abakhulile, phecelezi i-old age home, lapho azothola khona azohlinzekwa khona lonke usizo aludingayo. Nanokuthi kube khona umuntu noma owasekhaya ozobe seduze, ozokwazi ukumqonda ukuthi umuntu omdala udingani ngasiphi isikhathi nangaluphi usuku noma ayidingayo kube wukuthi uyayithola ngaleso sikhathi asuke eyidinga ngaso.

Umuntu onenkinga yokukhubazeka engazivikela ku-COVID-19 ngokuthi efake isifonyo ezivikele ngokuthi ehlambe njalo izandla. Umnakekeli kumele abe khona ukuze azohlinzeka lo osuke ekhubazekile nawukuthi uma ukhubazekile kunanezinto ongakwazi ukuzenza kumele khona umuntu ongakusiza.

Emva komngcwabo kuyisidingo ukuthi umndeni wenze inhlambuluko ukuze esuse lo moya usuke ukhona usuke ukubo komuntu ongasekho. Kuyadinga ukuthi kwenziwe lo mcimbi lo ukuze kugwemeke ukuthi umufi aphinde abuye. Kungalunga, kungalunga ekutheni ukuthi uwenza umcimbi singakadluli isikhathi esiningi ukufa kwenzekile.

Eminye imiphumelo kungaba ukuze abantu bagcine belahlekelwa yimiphefumulo yabo ngoba emthini asinayo imithi eminingi ukubahlinzekela noma imithi efanele ukuthi sibahlinzeke. Abantu bangagcini sebenezifo esingakwazi ukuzilawula ngoba asinayo imithi yokugwema isimo isimo sabo. Kungakubi kakhulu ezweni lakithi ngoba baningi abantu abangahuqa zona lezi zifo, zingabhebhetheka zigcine sezande umhlaba wonke.

Uma ngumshayeli wezimoto ezithwala iziguli, ngiyaye ngiqaphe futhi ngibe nakho ukuthi abanye abantu buye bengalizwa i-alamu. Ukwenza lowo msebenzi wami ube nzima kakhulu kodwa ngoba ngumuntu nami ngiye ngibe ngiqaphele ngosi lokhozi izimoto ezingagudluki endleleni ngoba mina suke ngilindele ukuthi zonke iy'moto ziyagudluka uma uma sengishaye i-alamu ngoba sisuke siphuthuma.

Indima edlalwa izikole ukuthi izikole ziyaye zifundise iy'ngane ezincane ezingakazi lutho mayelana nalesi sifo. Ziyaqwashiswa ziyatshelwa, ziyayalwa futhi mase ukuthi indawo ziwumsebenzi umsebenzi nakhona uyatshelwa ufundiswe ngayo lento. Lesi sifo utshelwe futhi ukuthi iziphi izinto ongazenza ukuze uzigweme njengokusebenzisa ijazi lomkhwenyana. Emitholampilo siyaye sifundise futhi ngazo lezi zinto futhi ukuthi singazigwema kanjani.

Uma uyindoda, kuyayifanela ukuthi noma uwumuntu nje ophilayo kuyayifanela ukuthi uzibandakanye kwezemidlalo noma uthole into engathi umsebenzi noma uthole umuntu oseduze nawe noma wakhe ubudlelwane nomuntu kodwa kumele usondelana nomuntu ukuze uzokhipha ukukhathazeka kwakho, kuphele kuwe kuphele kuwe. Ukhiphe ukhiphe konke ukucindezeleka onakho enhliziweni kungaba senhliziyweni noma emoyeni. Kuyaye kufanele ukuthi ube khona umuntu oseduze nawe.